Go romelana melaetsa le ba lelapa go botoka thata-thata go na le go letsa mogala, ka gonne go letsa mo gare go a tura mme go ngwala test ga go ture.

Ke akanya gore ditirelo tsa go stream-a di molemo thata mo go rona jaaka baagi ba naga eno le re naya monyetla wa go bona ditshwantsho, dipina, le mananeo a lefatshe lotlhe re le mo magaeng a rona. Gape di thusa batho ba ba ratang setso go bona diteng tse di buang ka setso sa rona kgotsa ditso tse dingwe. Le fa go ntse jalo go botlhokwa gore re kgotlheletse go dira diteng tsa rona tsa Setswana le tsa Botswana ka kakaretso, gore le rona re kgone go romela setso sa rona kwa lefatsheng ke dumela gore ke kgopolo e ntle.

Batho bangwe ba boifa go dirisa botlhale jwa maitirelo ka go se tsebe ga botse, poifo ya go latlhegelwa ke mošomo, taba ya sephiri le tshedimosetso kgopolo ya gore e ka laola batho, poifo ya dipheto tse di senang go boikhutso, dipheto tse di kgethegilego ke tsona tse di dirang gore batho ba boifa botlhale jwa maitirelo.

Bangwe batho ga ba shebile thelebišhene ba tseya tse ba se bonang mo thelebišeneng go mme ba ba tsamaya ba ile go dira bosenyi ka se ba se boneng mo thelebišeneng. Thelebišene le yone e a oketsa mo bosenying ebile ya thusa o ka kry-a batho ba ne ba dira bosenyi, for example-lo ga ba tshwara poo ko di-mall-ong o kgono bona le di-camera tse di kgonang go ba tseya di a bontsha gore ke bomang ba ne ba 'irang bosenyi go mme ba kgono di tlhagisa mo thelebišeneng ra kgone go ba bona.

Wi-Fi e na le tshedimosetso ya ka pele, e re dumelela go tsoma tsebo, mo go bala ditaba, go ithuta inthaneteng, le go itshoka fela ditshupetso ka lebelo le le golang ntle le mafelo. Gape e thusa barutwana le baithuti go kenela dithuto tsa online, go dira dipatlisiso, le go ditiragalo tsa sekolo le di university. Ga Wi-Fi ga ya tshwanela go tima ge motlakase o kgaotse ka gonne tsotlhe di tlo ema, baithuti ba tlo palelwa ke go feleletsa di-homework-e tsa bona le rena re tlo palela ko go sheba di TV, ra palelwa ke go sheba di WhatsApp, le di-Facebook go bodutu ge mabone a ntse a sa kgaotse ka tsela ya jang.

Thekenoloji e dirisiwa ka ditsela tse dintsi go thusa baithuti ba ba nang le bogole bao ba tlhokang thuso e e kgethegileng ka go ba fa phitlhelelo, tokololo, le bokgoni jo bo tseneletseng.

Selelathekeng mogala botsala di ka ama ba lelapa le dikamano ka mekgwa e mebedi ka tsela e botse le ka tsela e kotsi go ya ka tsela e šomišiwang ka yona. Mathata a kotsi ke gore go tlhoka puisano ya sefatlhego, go kgaoga maikutlo, tlhwatlhwa ya bothata ba e feteletseng, tseno mogare ya dipheto tsa ka ntle. Ge motho a dula a le selela thekeng go ka fokotsega, kgolagano ya nnete le ba lelapa ka sefatlhego. Go dula mo inthaneteng go ka tlhola go tlhokomologa maloko a mangwe poifo kgalemo. Kemiso ya e feteletseng ya selelathekeng ke engwe ya mabaka a dikamano tse di tlisa tiego kudu-kudu magareng ga banyalani le batswadi le bana.

Se batho ba kgonang go se dira mme botlhale jwa maitirelo le bo sa gone go se dira ke bo sa kgone lebaka la go tlhoka maikutlo, boitemogelo ya kgonthe, le temogo ya maemo.

Nna go ya ka maitemogelo aka le tsebo ya ka le ka menkgo. Nna ke tsebang ka teng, ke rata ga ke ithutela ka namana ke mo ke kgonang go tlhaloganya ke mo ke kgonang go bala mara ge ke ithuta ke le ga e kgone go cram-a mabaka ke a mangata ke gore ga go nang nthwe e nka e pass-ang ke le mara ga ke learn-a ka namana ke a kgona go pass-a dithuto tsaka.